Miningi imizwa intombazane edlula kuyona ngesikhathi sokuthomba, kakhulu kakhulu kuba khona ukudideka, kuba khona izinhlungu, kuba khona imibuzo eminingi ebakhona ekhanda. Kodwa umindeni wakubo, noma umphakathi ungayisekela ngokuthi ukhulume nayo bemazise ukuthi ukuthomba kuchaza ukuthini, okusho ukuthi khona kuyinto enhle, useyangena esigabeni sobufazi, noma sobumama, usekhulile akasasiyona ingane encane, kepha usekhulile. Ngakho bephinde bemfundise ukuthi kumele aziphathe kanjani ngoba akusasiyona ingane, kumele aziphathe kanjani, azihloniphe ngayiphi indlela. Kanti futhi bephinde bemlayele bemtshele ukuthi uma engaziphathi kahle ebabudedengu ngempilo yakhe, nakhu okuzokwenzeka.

Umndeni wakubo wentombazane efunda amakhono amasha njengengxenye yokushintshela ekubeni owesifazane, bengamsekela ngokuthi bemazisa ukuthi lesigaba sempilo yakhe leso angena kusona sichaza ukuthini. Mese wonke umuntu owumuntu wesifazane kumndeni umchazele ngalokho abadlula kukho, ukuthi yebo, kuzo, kuzo, kuzodluleka, kuyinto edlulayo, wonke umuntu udlula kikho, kuze bemenze angazizwa eyedwa. Kanti futhi bephinde bamvulele indawo yokuthi uma enemibuzo ngalesi sigaba ngalesi sikhathi ekwazi ukuthi eyekubo ayobuza uma kukhona la engathi uyadideka khona.

Cha, angicabangi ukuthi abantu kufanele baze becindezelwe, becindezelwa ukuthi balandele amasiko. Uma bengathanda nje, noma bengenawo amandla akuphoqelekile ukuthi balandele amasiko esintu.